Ngumthetho wokuba abadlali kumele kuqinisekiswe ngempilontle yabo. Kuqinisekiswe ukuba basempilweni ngokwaneleyo ngaphambi uba badlale. Nokuhoywa kwempilontle yabo ebudeni bomdlalo, kuxhalatyelwe yona ngaphezu kokuba baphumelele.

Ndingangumdlali weqakamba olungileyo kuba ndineempawu ezifunekayo kulo mdlalo. Ndizimisele, ndiyakwazi ukunyamezela, ndomelele. Lo mdlalo ufuna ubani abe neempawu ezilungele wona, ngoko ndikholelwa ukuba ndinazo ezi mpawu.

Ndingathatha uDamian McKenzie waseNew Zealand ndimfake endaweni kaPieter, Pieter du Toit walapha eMzantsi Afrika kuba ndiqekelela ukuthi uPieter ngoyena ndimbona engengomdlali uhamba phambili kunabanye. UDamian ngomnye wabadlali abahamba phambili.

Ndicingela uba abantu abanintsi abanalwazi ngeenzuzo zempilo yengqondo, abanalwazi. Bacingela uba uzuza impilo yomzimba kuphela kungekhona ingqondo. Abantu abanintsi ababoni kubaluleke kangako ukuthabatha inxaxheba kwezemidlalo kuba bengayiqondi ukuba iyancendisa.

Ndicinga ukuba wenza konke okusemandleni uMzantsi Afrika ngosingatha laa msitho kuba wawulungiselela. wazamkela iindwendwe, zahlala kakuhle. Wazonwabisa iindwendwe ngemisitho ngemisitho. Kwalungiselelwa kangangoko.

Ndandingayilindelanga ukuba emva kokuba kufakwe igowuli, ibhola emnatheni, uSiphiwe Tshabalala waya wayodanisa kunye nabanye abadlali beli. Ndandingayilindelanga. Yandihlekisa kakhulu.

Andinalwazi kakhulu ngayo, ngoko kuye kuthi qatha into yoba yimidlalo enzima kodwa enokuba lula xa ubani enokuzipha ixesha lokuyifunda.

Indlela esiye sizonwabise ngazo xa singenamali kukuhamba sithi chu sibukele ubuhle bendalo nantoni na esinokuyibukela ngendalo entle, sincokole ngayo.

Ininzi into abangayifunda ekuthatheni inxaxheba kwezemidlalo kuba iluncedo kakhulu kubo, kwimpilontle yabo, iphangalalisa ingqondo. Inokubanceda kakhulu nasekubeni babe nento abanokuyenza ekwayinxelenye yokuzonwabisa engenabungozi.

Ndinokuzama ukuthetha naye nditsho ukuba andinokwazi ukuba ndizenze zonke ezi zinto, ndizawuxinezeleka. Ngoko ndingazama ukucacisa ngembeko uba mandiqale ngenye ndize , andinokwazi ukuzenza zonke.

Ndihlala ndidlala nje ngenjongo yokuzonwabisa, andikhuphisani. Ndidlala ngenjongo yokuba ndonwabe ndize ndibe sempilweni.

Imidlalo efana nebhola yombhoxo ayimelwanga ngokwaneleyo ezilalini. Yaziwa njengomdlalo wasezidolophini, kwizikolo zasezidolophini. Imidlalo yebhola ekhatywayo ayimelwanga ngokwaneleyo ezilalini.

Ndinayo. Ndifuna ukuba nemali eyaneleyo zonke izinto endizidingayo. Ndikwazi ukunceda intsapho, ndincede nabanye abantu. Ndifuna ukuba nemoto, utshata, ndibe nentsapho, nokuqala ishishini elinokuba yimpumelelo.

Kwakonwatyiwe, abantu bekhalisa iivuvuzela bonwabile, kuyimincili bekhwaza. Kwakonwatyiwe kweli lizwe, kudaniswa, kuculwa.

Ndingathi ukubaluleka kokuthatha inxaxheba kwimidlalo kuyanceda kwimpilontle ngokwasengqondweni, kuyamnceda umntwana. Iyayiphangalalisa ingqondo nezigulo zoxinezeleko zithande ukuncipha. Kuyancenda ngokwasempilweni emzimbeni abe sempilweni umntwana, aphangalale kangangoko abe nabo nabahlobo.